Tshaka dza mirundu dzine nda dzi ḓivha ndi muḽa une wavha uri ndi wa vhanna hune vhanna vha ṱuwa vha swika vha dzula ḓakani hanengei vhanga dzula miṅwedzi kana mivhili. Maḓuvhano ngauri ho novha na zwikolo vhanga dzula ṅwedzi muthuhi mara kale vha tshi dzula miṅwedzi minzhi yono swika miraru hu sathu vha na zwikolo zwiṅwe zwa vhathu ndi musevhetho ndi musevhetho une wa vha uri ndi wa vhasidzana hafha nauri huna domba hune hafha uri ndi ḽa vhasidzana na ḽone.

Nwana a tshi bva u bebiwa hu fhela tshikhala tsho no swika vhege tharu kana ṅwedzi asathu ya vhathuni ngauri kha vhavenḓa huna vha no tenda kha ḽa uri nwana a bvela nnḓa kha vhathuni u ḓo u ḓo dzhia zwirunzi zwa vhathu kana tshirunzi tsha vhathu.

Vhuṱambo vhune ha itiwa hu tshi pembelwa zwauri ṅwana wa musanda o aluwa ndi domba, musidzana uwa ṱuwa aya a tshina domba na vhaṅwe.

Maitele ane a itiwa vhuponi hashu musi hu tshi fariwa vhuṱambo hu itiwa mitambo ya sialala i nonga sa domba vhasidzana vha ya tshina zwigombela vhatukana vhaya tshina zwifasi hu ya tshiniwa mitambo i nonga malende.

Ehe uya nga mvelele yashu ndi vhona zwi zwa ndeme u thoma mushumo nga thabelo ngauri ri vha ti khou ramba vhu hone ha mudzimu thabelo asi yo toupfi ndi ya vhafhio ngauri roṱhe ri ri zwisikwa zwa zwa mudzimu. Huna muthu ori sika ho uri ri vhe hone zwino thabelo i rangela zwithu zwoṱhe uri zwi tshimbile nga ngona ya thivhela na zwiṅwe zwithu zwivhi zwe zwa tshinga itea.

Muthu wa tshifumakadzi wa muvenḓa ane o maliwa , u tea u ambara miṅwenda , u tea u ambara , misisi u tea u ambara makunda , zwi sumba mufumakadzi wa muvenḓa o maliwaho.

Maitele a tshivenḓa a musi vha ha munna vhoyo u mala ha wa musidzana ndi uri vhatshi swika getheni avha dzheni nga ngomu vha swika a huma vha ima getheni. Vha swika vha bvisa masheleni vha ha musidzana vha vha ṱanganedza vhatshi vha ṱanganedza vha vha ita ungari avha vha ḓivhi vhari ndi vheiwe vho nnyi vha ha munna vha ḓi ḓivhadza vha bvisa masheleni a mvula mulomo ubva hanefho vha ṱanganedzwa vha dzhena. Musi vhono dzhena vha amba vho malume ndi vhone vhane vha amba na vho makhadzi vha ha mufumakadzi vha dzudzanya vhavha vhudzisa uri vha khoḓo u ṱoḓani vhaḽa vhaha munna vha amba uri ro vhona luvha fhano, kana ṅwana washu o vhona khomba fhano zwino roḓo u engedza vhushaka ndi zwithu zwine zwa itwa henefho. Wa musidzana aḓa oḓi khurumedza vha ha munna hoyo munna ane ndi ane anokho ḓa u mala u tea u ṋanga are ene arali a ṋanga musidzana kha vhasidzana vhane vho khurumela nguvho ngori vhavha vha vhanzhi a ṋanga asi ene huna tshelede ya ndaṱiso ine a i badela.

Sa mubebi ndi nga vhudza ṅwananga uri uri a ṱhonifhe zwa murunduni ndi uri a zwiḓivhe zwa uri zwa murunduni a zwi vhudziwi muthu. Arali muthu a tshi ṱoḓa u ḓivha nga zwa murunduni ene muṋe kha tou ḓi yela ndi nga muvhudza ngauri nḓivho ya murunduni iya ḓura uri muthu a i wane zwino asongo tenda u vha nḓivho murunzini ya murunduni mahala huna uri ene o i badela nga thengo khulu.

A vhathu musalauno a vha tsha tevhedza maitele a kale a u bika delele ngauri maḓuvha ano vha vho ḽi shela na dzi swobo dzine kale dzo vha dzi sa sheliwi u fana no shela cooking soda. Vhathu vha kale vha sa sheli soda kha delele maitele a maḓuvha ano ono shanduka zwi tshiya kha u bika delele.

Miṅwenda ina mivhala minzhi ngauri malabi ane o ita miṅwenda a bva fhethu ho fhambanaho tshiṅwe hafhu ndi tsha uri heiḽa mivhala ire kha miṅwenda i sumbedza zwithu zwo fhambanaho. Muvhala muṅwe na muṅwe wa kha miṅwenda huna zwine wa amba zwone, u fana na kha flag ya South Africa ya Afrika Tshipembe mivhala ya kha flag huna zwine ya amba zwo ralo na kha mivhala ya miṅwenda.

Ehe ṋne ndi tshi tou humbulela ndi vhona unga mivhala ya miṅwenda kha vhafumakadzi huna zwine ya amba zwone u fana na muvhala mutshena unga vha u tshi amba u takala u fana na muvhala mutswuku u anga vha u tshi amba zwithu zwine ṱhaṅwe muvhala une huvha na khombo huna zwine zwa amba huna zwine heiḽa miṅwe mivhala ya amba zwone ai ngo sokou dzulela u khavhisa.

Hu tshi ambiwa nga ha vhuswa ha mukonde muhumbuloni wanga hu ḓa vhuswa vhune ho oma ndi vhona unga huvha hu vhuswa vhune ho khwaṱha , u tshi vhufara vhuswa vhutete ndi ho vhula vhuswa vhune vhari u tshi vhufara hanga hu khou tetemela.

Ṅwananga wa mutukana ndinga mufha dzina ḽa uri Pfumani ḽine ḽavha dzina ḽa khotsi anga ngori nṋe heḽo ḽivha ḽi kho nkhumbudza vhone vhaṋe mukalaha dzina ufha nwana dzina ḽa muthu wa hau wea vhuya a tshila zwinga ukho uvha utshi kho vhuisa houḽa muthu uri a vhuye murahu shangoni. Zwino ndi zwa ndeme na kha vhathu vha ḓaho, zwivha tshihumbudzi kha vhathu vhaḓaho sa nṋe ndo rali ndina dzina ḽine ndo fhiwa ndi ḽa makhulu wanga zwino zwi ita uri na mme anga vhatshi mmbidza vha vha vha tshinga vha kho vhidza khotsi avho.

Hei nyimele ndi nga i langula ngauri tsha u thoma ndi nga pembela zwa uri ṅwananga zwi amba wa funa zwino ita vhaṅwe zwa amba uri ṅwananga ndi munna. Heyi nyimele ndi nga i langula ngauri ndi nga ṱoḓa thuso ya masheleni kha vhathu vhane vha nga thusa uri ndi kone umu badelela. Tshiṅwe hafhu ndi nga vhuya ndi tshi muṱola uri ndi musumbedze zwa uri ndi khou mufha thikhedzo yoṱhe yo fhelelaho uri ndi nae hune a vha hone na hone ndi khou zwi funa zwine a khou zwi ita.

Dzina ḽa Mulamuleli ḽi amba uri mudzimu ndi Mulamuleli uya lamulela kha ṋne sa muthu ḽi nga amba uri zwa amba zwo ri zwine nda vha zwone arali ndo rali ndi tshipfi Mulamuleli huna he mudzimu a lamulela mubebi wanga, kana huna he mudzimu a lamulela ṋne ndi tshi sala ndi tshi swika shangoni.

Ha musalauno ndi vhona zwi songo fanela uri muthu a tou ambiselwa kana a tou ḓiselwa mbingano ngauri ndi maitele a kale ngauri u ḓo wana uri muthu u khou ḓiselwa muthu havha nori ha khou mufuna zwine zwa nga sia zwi tshi khou ita zwithu zwi nonga u tambudziwa ha vhafumakadzi muthu kha tou ambisa ene muṋe a ambise muthu ane mbilu yawe i khou mutakalela ndi hafho hune vhathu vhaḓo tshilana zwavhuḓi hoṱhe na hone vha tshila tshifhinga tshilapfu.

Ehe uya nga ṋne ndi vhona zwi zwa ndeme u ṱhompha mvelele musi vhathu vha tshiya mirunduni. U ṱhompha mvelele zwi ita uri vhuvha ha vhavenḓa kana tshaka iṅwe na iṅwe vhusi fe vhuye phanḓa na hone zwi ita uri shango ḽi vhe na mulalo ngauri vhathu vhono ṱhompha mvelele ndi vhathu vho nori vha na mikhwa , ndi vhathu vhane vha tshila zwavhuḓi na vhaṅwe na vhone vhaṋe vhaya tshilea navho.

U ya nga ha nṋe ndi vhona unga zwa vhurangaphanḓa zwa siyalala a zwi ngo tou a zwi ngo tea uri zwi ṱanganyiswa na vhu vhusi ha musalauno, sa vhunga zwa muvhuso ha musalauno zwi ṱoḓa pfunzo zwi ṱoḓa muthu o funzea khazwo. Hunga soko uri muthu ngori ndi murangaphanḓa wa sialala kana ndi khosi a dzhenele kha mafhungo o no nga mafhungo a mi masipala zwi nga sia hu tshi khou vha na na na zwithu na masiandoitwa a si a vhuḓi vhunga sala na si tshomelo dzi si tsha ḓa. Ndi vhona ungari vha sialala kha vha sedze kha vha tori fombe kha zwavho zwa sialala fhedzi, ndi vhona unga ndi zwone zwi ḓo tshimbila zwavhuḓi.

Uya nga nṋe ndi vhona ungari hezwi zwithu ndi nga zwi nga zwi ita nga nḓila ya so, ndi nga ri henevha vha ne nda khou vha pfumbudza ndi nga vha ita uri ndi dovhe futhi ndi vha thole zwezwi hu na mitambo hu na hu na vhuṱambo hu ye vhone vhaṋe vha vhane vha bika nṋe ndi sedzesa nga maanḓa kha kha u funza kha u pfhumbudza and then hanevha nda kho vha pfumbudza ane nda vhona uri vha i khou itesa zwa khwine kana vha khou konesa ndi vhone vhane nda vha thola vha swika vha bika hangei hune nda tea u vhari nda vhona uri nda vha ndi khou bika hone vhuṱamboni.

U shumisana zwi tshi ḓa kha musi hu tshi lugiswa nga zwiḽiwa zwihulwane zwa sialala ndi zwa ndeme nga nḓila ya uri, muṅwe na muṅwe uvha a kho uḓa na nḓivho yawe ya lugisela mulugisela zwiḽiwa zwa sialala vhathu vha a kona u thusana uri zwiḽiwa zwikene zwipikwa nga nḓila ḓe, tshinwe tshifhinga zwi a ṱoḓa hu khou vhudzisiwa na vhaaluwa vha aluwa ngauri ndi vhone vhane vha divhesesa nga maanḓa mabikele a zwiḽiwa zwa sialala.

Nṋe uya nga ha nne wo ambara marukhu na zwikete a thi vhoni zwi tshi tou vha na thaidzo ngauri arali vha tshi kho ambara tshikete vha tea uri vha tea u ambara zwikete zwine zwa vhona uri zwi guma milenzheni, uri musi vho dzula vha sa vhe vha vha tshi u ḓi ṱana, fhedzi kha marukhu a thi vhoni hu na thaidzo ngori a vhurukhu hawe upfhi huna zwine vha ita musi muthu o vho ambaradi. Nvhona u ngari vhafumakadzi a vha litshiwe vha ambare nga nḓila ine ya vha funa ngayo vha nga ambara zwi tshikete kana vha ambara marukhu fhedziha arali vha tshi kho ambara tshikete vha ambara tshikete zwine zwavha dza uri ndi zwo ṱhonifha mivhili yavho, na musi arali vho ambara marukhu vha ambare ma rukhu ane avha na uri a ṱhonifhisa mivhili yavho.

Ee zwiambaro zwi no shumiswa zwi kho thoma uvha fesheni vhuponi hashu ngauri, vhunzhi ha zwiambaro zwine zwa vhona uri zwino shumiswa wa wana uri zwi vha zwi na khwalithi vhathu vho sedzesa zwezwo. Tshiṅwe hafhu a zwi ḓuri tshiambaro tshine tshi na uri tsho no shumisiwa a tshi fana tshiambaro tsha tsha tshine muthu u tea u tshi renga mavhengeleni nga mitengo zwi a fhambana, zwino vhathu vha tshi khou takalela zwezwo ngori vha vha tshi khou zwi renga nga mitengo ya fhasi.

Nṋe puḽatifomo dzine nda dzi tevhela dza nyanḓadza mafhungo ya matshilisano dzine nda nda vhona uri ndi tendisea khadzoyi, ndi dzedzi dza dza yutshubu ndo sedza uri vho ramafhungo vha hone, vhunzhi havho vha vha tshi khou to ṱalutshedza mafhungo ane vha vho no uri vha vho to a vhona. A zwingi hezwi zwa dzi puḽatifomo dzo nonga dza dzi theḽevishini na dzi radio zwine zwa vhona uri huna zwithu zwine a zwi ngo tendeliwa wa ambiwa na zwithu zwine zwa tendelwa ha ambiwa, tshiṅwe tshifhinga u a wana zwi tshi kho ṱwa mafhungo ane a khou ambiwa a kho to itela nyanyulwa dzangalelo la vhathu uri vhathu vha vha react nga nḓila ye yo imaho ngauri. Zwino ndi vhona unga ndi diphenda kha nga maanḓa kha puḽatifomo dzi no nga vho yutshubu dzedzi dzine vhathu vha tou vha na zwithu zwo no tonga dzi podcast dzavho dzine vha vha tshi khou ṱalutshedza mafhungo a ne a khou itea kha shango.

Fesheni ine ndi sa i pfesese zwavhuḓi ndi heyi ine wa wana bokhathi ḽo to tsheiwa ḽo tsheiwa ḽima buli hoṱhe hoṱhe wa wana ḽitshi to nga ḽo to sa ḽitangwa la ita vhutambo, ndi vhona unga arali muthu o vha a tshi kho to a si khou tou funa u to amba ndi khwine ha tou litsha o ambara u fhirisa u ambara tshiambaro tshine tsha vhori tshi vhona dza tshiṅwe na tshiṅwe tshine tsha vhona uri o tshi vhona tshi ambara nga maanḓa kha vhafumakadzi wane muthu wa tou ambara bokhathi ḽine ḽo tshetshelwa ḽo to sala vhuṱambo tambo fhedzi ḽi tshi khou vhonadza na zwi amba uri zwa nga ngomu. Ndi vhona ungari ndi yone fesheni ine athi i pfesesi ngori arali muthu a tshi khou pfha ungari u khou nyaga u ḓi ṱana muvhili wawe, ndi khwine a to tshimbila songo ambara u fhirisa u ambara zwiambaro zwi vhona uri zwi a vhonadza nga nḓila yo raloho tshi tshavhani.

Nṋe muthu ane a tshi khobva.

Nṋe muthu a ne a khou bva kha iṅwe mvelele, zwiḽiwa zwa sialala zwine nda zwi funesa ndi nga mu ḓivhadza nga nḓila ya uri ndi nga to mu bikela zwone, nda mu bikela nga nḓila ine nda vhona uri ndi yone nḓila ya khwinesa, nda mu thetshedza uri a pfhe uri zwia ḓifha na u fana na zwiḽiwa zwi no nga mashonzha vhathu vhanzhi vha soko pfha vha tshi nga vha ya zwine nengwa ngori ṱhaṅwe a vhathu a thetshela ṱhanwe ngori a vhonala tshi nga ndi zwi vhungu zwino ndi nga to bika nga nḓila ine muthu anga pfa uri na ene muṋe a ḽa a pfha a tshi ṱoḓa maṅwe.

Zwiambaro zwine zwa ambariwa minyanyani kha hahashu ndi zwiambaro zwa sialala zwi no nga miṅwenḓa makunda nga vhaaluwa na vhaswa maḓuvhaano vha vho zwi funa uya vha ambara zwiambaro zwa sialala minyanyani.

Hai nṋe ndi vhona ungari vhaswa vha musalauno a vha ambari zwiambaro zwo fanelaho zwine zwa ṱhonifhea ngauri vha ambara zwiambaro zwiṱukusa, vha ambara zwiambaro zwine zwi bvisa mivhili yavho nga nḓila ine zwi sala vha tshi si tsha ṱhonifhea na vhone vhaṋe. Wa wana muthu o ambara kukete kuṱukuṱuku ari o dzula wa wana na zwiambaro zwine vhathu a vho ngo fanela uri vha zwi vhone zwi tshi khou vhonala zwino ndi vhona ungari vhaswa vha musalauno a vha ambari nga nḓila yo fanelaho.

Ndi vhona ungari zwiambaro zwine vhanna vha nga zwiambara vha vhonala vha na tshirunzi na u ṱhonifhea ndi zwiambaro zwi no nga dzi hemmbe. Hemmbe zwiambaro zwine munna o tshi ambara zwi sa to bvisa khana yawe wa wana a munna a wana o gunubulula hemmbe hu khana i kho to yo to bva yoṱhe na marukhu ane avha hunori ndi marukhu anea a noto vhonala zwauri ndi a vhanna husi zwi skinidzhini zwa vhaṱhannga. Wa wana munna muhuluhulu o ḓi nanavhadza nga zwi skini dzhini ndi vhona ungari maambarele a u ṱhonifhea ndi hanea na dzi sutu dzi dzi vhona dzi tshi ṱhonifhisa vhathu vha vhanna.

Arali vhana vha lovheliwa nga vhabebi vha tshe vhaṱuku muthu ane a fanela u vha dzhia vha ṱhogomela ndi muṅwe na muṅwe wa lushaka i ngavha mme a vhabebi vhenevho i ngavha khaladzi dza vhabebi vhenevho. Zwi bva kha uri muthu honoyo ane a khou vha ṱhogomela una lufuno lungafhani tsha ndeme ndi lufuno. A zwi to bva kha uri ndi nnyi ane a tea u vha ṱhogomela zwi to bva khori oyo muthu ane a kho ṱhogomela vhana ene mbiluni yawe una lufuno lungafhani, ngori wa wana uri wo sala na na na vhabebi vhavho miyavho kana makhulu avho wa wana uri makhulu avho na vhone a vhakho vha fara zwavhuḓi kana vha sala na dzikhaladzi dza vhabebi vhavho, wa wana uri hanevho dzikhaladzi vhabebi vhavho vha fara zwavhuḓi. Zwino nṋe ndi vhona ungari muthu ane a tea u vha ṱhogomela ndi muṅwe na muṅwe wa shaka ane apfha hunori mbilu yawe yo vulea uri anga ṱhogomela avho vhana zwi sina ndavha uri vhushaka ha hone ndi ha ho ima nga nḓila ḓe mara tenda ha vha hushaka ḽa lovha ḽa tsinisa.

Maitele o ḓoweleaho ane itea muṱani musi mufumakadzi o lovheliwa nga mufarisi wawe ndi a uri hoyo mufumakadzi a nga dzhiiwa nga murathu wa mufu kana mukomana wa mufu mara zwa u dzhiiwa nga mukomana zwone a zwi ngo ḓowelea zwo ḓowelesea zwo pfhi u dzhiwa nga murathu wa mufu fhedziha kha tshifhinga tsha musalauno a zwingo tsha ḓalesa mufumakadzi a lovheliwa nga mufarisi wawe kanzhi u ḓi wanela muṅwe muthu ane anga tshila naye zwi khou bva kha uri o fhedza tshikhala tshingafhani o lovheliwa.

Ndi vhona ungari mufumakadzi o lovhelwaho nga munna anga tikedziwa nga uri mazwale wawe vha mu dzhia sa ṅwana wavho na uri a ya fhethu hunonga dzi counselling, vha ya kuvhangana maguvhangano a vhafumakadzi vhane vho nori vho lovheliwa nga vhanna vha ṱuṱuwedzana uri vha nga fhaṱisana hani kana muthu anga tshilisa hani musi o lovheliwa nga munna, uri muthu a sa humbulese a sa dzule a yeṱhe, a dzule a na vhaṅwe vhathu vha dzulele u amba naye a so a sa ḓi dzime u tshila na vhaṅwe vhathu a sa ṱuwe a yeṱhe uri asa humbulese.

Zwithu zwine nda vhona ungari mufumakadzi o lovhelwaho nga munna ha ngo fanela u zwi ita ndi uri arali hoyo munna o vha a na muḓi na honoyo mufumakadzi hoyo muḓi u wa munna, hoyo mufumakadzi a dzhia muṅwe munna a ḓa a mu dzhenisa muḓini wawe wa munna wawe o lovhaho na vhana vhawe, ngori houḽa munna anga fhedzisa arali hoyu mufumakadzi a lovha phanḓa wa munna vhanna vha fhedzisela vha tshi vho tambudza vhana vha fhedzisela vha tshi khou dzhenisa mufumakadzi vha vho fhedza vha tshi kho thatha vhana muḓini wa khotsi avho na miawe. Mufumakadzi ha ngo tea u dzhia munna a muḓisa muḓini wawe ene muṋe kha mufumakadzi kha pfhuluwe a yo dzula na munna wawe muswa a sie vhana na muḓi wa khotsi avho.